Uhulumeni nezinhlangano, okokuqala abangakwenza ukuthi bafundise abalimu ngezindlela zokonga amanzi. Uma sebebafundisile abalimu ngezindlela zokonga amanzi, bese beza neyindlela zokuxhasa abalimu ngamanzi.

Okokuqala, kumele azi ukuthi isitshalo nesitshalo sihlushwa isiphi isinambuzane. Uma usukwazi lokho, kuzoba lula ukuthola or ukwelapha lelo gciwane. Okokuqala, ukuthola ukuthi isitshalo nesitshalo sihlushwa iliphi igciwane. Okwesibili, ukufuna amakhambi okulapha lelo gciwane kwisitshalo nesitshalo. Ngoba izitshalo zihlaselwa amagciwane noma izinambuzane ezingafani.

Ukufuya izinyosi kuwumkhakha omuhle kakhulu ukuthi ungangena kuwona, ngoba akusiwona umkhakha kawonke wonke, akusiwona umkhakha ovulelekile noma onabantu abaningi. Wona uvulelekile, inkinga abantu abekho baningi kuwo and ukusebenza kwakhona nakho kuvulelelekile.

Imifino engayitshala uma ngingathola ingadi. Kungaba isipinashi ngoba siyimifino elula ukuyitshala, futhi ezinyangeni ezimbili ezintathu sisuke sesilungele ukuthi singadliwa. Miningi nemisoco etholakala kwisipinashi.

Endaweni yangakithi batshale kakhulu isipinashi, imifino yezintanga lena ekhipha amathanga abizwa ngama-punkin, ngama-pumpkin. Iyona mifino etshalwe kakhulu ngasekhaya.

Mngani wami, kwaku-right ngalesa sikhathi sakuqala, ingakandi kakhulu izikhuthazi nezinto eziningi, zonke izitshalo zisakhula ngokwemvelo. Ngoba uma uthenga ubhanana, wawuhleze wazi ukuthi ubhanana, nokuthola umnandi, unambitheka, unoshukela.

Ziningi izitshalo zasengadini ezingashintsha zibe ukudla okulondoloziwe, noma ezingashintsheka. Okuqala, amapentshisi, ungakhona ukudayisa ipentshisi lilodwa, ungalenza futhi isaladi eliba sethinini. Ama-aphula kanye nama orintshi, kokubili ungakwenza ijusi ephuzekayo. Maningi-ke, noma ziningi nezinye izitshalo ongakhona ukwenza ngazo ukudla okulondoloziwe.

Ukuvuna ngesandla ikona engikubona kungconywana, ngoba uyakhona ukuyilandelela yonke into oyenzayo. Kangangoba usuka uvuna ngemishini, eminye iyazihlelela ukuthi ikuphi okulungile, ikuphi okungalungile ukuthi kungavunwa. Kanti uma uzivunela ngesandla yonke imigudu uyayilandela. Futhi isivuno sakho uyasibona ngaso sonke isikhathi.

Okuhle ngokulima emadolobheni, ukuthi uma sekushaya isikhathi sekuvuna kuba lula ukuthi uthole izindlela zokuhambisa izitshalo zakho osuke uzivunile. Ngoba ngasemadolobheni ziningi, noma miningi iminyango esebenza ngezitshalo. Nendlela yokuthola amanzi emadolobheni ihlezi ikhona, noma uzowakhokhela, kodwa lokho kuzobe kuhlanganisile kwizindleko zokulima sezizonke.

Yebo, abantu namuhla banqanyulwe kakhulu emvelweni nasekulimeni. Ngoba isikhathi esiningi abantu bayasuka emakhaya, noma abasuka emakhaya, sebahlala emadolobheni and emadolobheni azenziwa izinto eziningi ezenziwa emakhaya, okufana nokuya emapulazini, ukuzingela, ukulusa, nokunye nokunye. Nanokuthi isikhathi sesishintshile esamanje, asifani nesakuqala. Yingakho manje sesaba no-AI.

Ziningi izinambuzane ezizwisayo namapharasayithi. Izinambuzane noma amapharasayithi akwaziyo ukuthi abulale adlane noma ababulalane ngodwa noma alimazane, bese eyashintsha eba umanyolo ezitshalweni, noma ukubakhona kwaleyo pharasayithi, noma leso sinambuzane isenza ukuthi kube nesikhuthazi, noma nesikhuthazo ezitshalweni.

Okuqala nje, okungaba yingozi ukuthi ukotapeya okungenzeka uthatha iminyaka mhlampe emibili kuya kwemihlanu ukuze ulunge. Ngaleso sikhathi kungenzeka uzobe ungasadayisi kakhulu ezimakethe, noma kungaba nezikhukhula, isichotho engacekela phansi zonke izitshalo. Okungaba inzuzo uma sekushaye isikhathi sokuthi ukukwatapeya uvunywe ukuthi uzodayisa kakhulu, ngoba vele iwona odayisa kakhulu kuyimaketha.

I-PPE ibaluleke kakhulu uma usebenza epulazini, ikakhulukazi uma usebenza ngezibulali magciwane. Izibulali magciwane singakhona ukwenza noma ukudala umonakalo kumuntu, isesikhumbeni uma kuqondane nesikhumba, noma ingaphakathi uma kwenzekile isibulala magciwane sangena ngaphakathi kumuntu.

Izindlela zasemandulo zokulondoloza ukudla noma zokubeka ukudla azisasebenzi manje, futhi angeke zisasebenza ngoba manje sesaba neziqandisi ezihlukahlukene, nokhonayo ukuzilawula ukuthi ufuna ziqandise kanjani. Nokudla okukhiqizwa manje akusafani nalokhu okwakukhiqizwa emandulo, lokhu okukhiqizwa manje sekunesayensi kakhulu.

Okokuqala nje, kungaba umshikashika omuhle kakhulu ngoba into yokuqala engiyidingayo ingabe isikhona. Ngingazama ukubolekisa ngenye yengxenye yaloyomhlaba, ngisazama ukumphemba amathuluzi neyinsiza zokuthi ngiziqalele okwami.